Batlhokatiro ba sokola ga golo ge ditlhotlhwa tsa data di le kwa godimo. Ga ba kgone go reka data e e lekaneng gore ba kgone le go ka batla ditiro online kgotsa go romela ditokomane tsa bone go batla ditiro.

Ke dirisa data ya Cell C. Ke reka data ya beke ya inthanete, ke reke le ya mafaratlhatlha. Fa e kopana yotlhe, ke e reka ka diranta di le masome a matlhano. Ke dirisa yona ka gonne ke bona e sa fele ka pele, gape le neteweke ya teng e na le maatla.

Tlhwatlhwa ya data e kwa godimo tota. Kgweding e e fetileng ke rekile data ya diranta di le makgolo a le mabedi mme ke e berekisitse dibeke di le tharo fela. Fa motho a batla go reka data, o tshwanetse go reka ya konteraka ka gonne di di ntsi dilo tse re di berekisang tse di tlhokang data segompieno.

Data ya lekgolo le masome a matlhano ya di-gig-e ke yona e ka ntumedisang ka be ka e berekisa kgwedi yotlhe, gape nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Fa o ya kwa lebenkeleng o fitlha o reka data go ya ka network eo o e berekisang le go ya ka madi a o a tshwereng, o be o tobetsa dinomoro tse di mo pampiring e o tlabeng ba go neetse yona kwa lebenkeleng. Fa o fetsa o bo o bula data mo founung ya gago gore e tle e kgone go connect-a ko mafaratlhatlheng a mangwe le a mangwe.

Fa data data ya ka e ka fela pele ga nako, nka itlhoboga. Go netefatsa gore data ya me e bolokegile, fa ke sa e berekise ke ka e tswalela go netefatsa gore ga gona sengwe se se jang data.

Fa ke ya lebenkeleng, ke reka mowa mme ke o fetola gore ke tle ke lebelele di-offer-a e nne data ka gonne fa o reka data e le jalo fela, ka tsela eo, e tloga e tura e le tota. Le ka boloka madi fa le ka reka mowa pele, morago le tle le lebelele di-offer-a tse di leng teng, le kgone go reka kgotsa go fetola mowa oo e nne data.